Ditlhokwa tse di kwa godimo tsa data di dira gore batlhoki tiro ba palelwe ke go batla tiro online, go ithuta, kgotsa go dira tiro ya bone ya borai ya maranyane.

Ke dirisa MTN, ke kgona go reka one gig ka twenty-nine rand-a, e fitlhela matsatsi a le mabedi kgotsa a mararo, ke e ratela gore e ka pela ebile le signal ya yone e ntle.

Ke rekile data ya hundred rand-a, e ntshireleditse beke. Motho o tshwanetse go lebelela ditlhokwa ebile le boleele jwa nako.

Data ya five gig e ka nna kgwedi yotlhe, ke rata ka gore e tsena mo mathomo a kgwedi jaaka di one go fitlha ka di five tsa kgwedi.

Five g e ya thusa ebile e botoka, ebile e tsamaisa inthanete ya rona ka potlako le ka botswerere, ditirelo tsa digital-e di tsamaya le dikamano, le boitekanelo di tla tokafala ditšhono tse di tlileng ka didiriswa tsa botlhale jwa mafaratlhatlha.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

Reka mowa ka ntlha ya gore o ka e fetola data fa o batla e nne kgolagano le botswerere go boloka madi. O tshwanetse go lebelela dipakentso tse di nang le boleng le go di reka fa di le mo godimo ga policy ya kgwebo.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

Go go tla nna le dithulaganyo tse pedi, data e lekanyeditsweng le e e sa lekanyetswang, diphetogo tseno di tla thusa badirisi ka dikgetho tse dintsi le di tshenyegelo tse di kwa tlase.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

AI e tokafatsa thuto ka go nolofatsa dipatlisiso go ruta batho le go thusa ba rutegi le barutabana ka bokgoni jo bo oketsegileng.

Dilo tse di nkgang tsietsi, ke di App tse di gasang dipapatso ka bogale, le dibaka tse di sa tlhomamang maitemogelo a me ke gore dingwe di tsaya data ya gago kgotsa di seke tsa dirisa sentle.

Thekenoloji e gola ka lebaka la gore baithuti ba le bantsi ba berekisa thekenoloji go etsa di research tsa sekolo. Botlhale jwa maitirelo ke gore, bangwe ba dirisa data kgotsa Wi-Fi go etsa dipatlisiso tsa bona go inthanete le go bapala di game go berekisiwa yona thekenoloji.